Ku tlakuka ka tihakelo swi khumba vanhu lava fambaka hi tibazi ngopfu hikuva tibazi leto chipa kambe loko ku tlakuka ka tihakelo leti swi endla ngopfu leswaku vanhu va hetelela lava va huma eti budget-ini va nga ha koti ku tirhisa xifambo xa ku fana na bazi va va kumeka va kumeka va lava mali leyi va nga ta kota ku ri va kota ku khandziya kambe va yi kumela ekuvaveni.

Swi nga hi khumba swinene hikuva loko hi tolovele ku tirhisa tibazi hi ta va hi tolovele ku hakela mali ya le hansi hi kota ku ri hinkwerhu hi kota ku hakelelana hi famba kambe nhlayo ya vanhu lava nga ta tirhisa bazi wu ta ya ehansi ngopfu hikuva swi ta laveka hi tirhisa mali leyi nga va ve yi ri le henhla.

Leswi swi nga endlaka ku tihakelo ta mabazi ti tlakuka i swilo swo fana na tipetiroli loko ti ri ka ha ri nhlayo wa petiroli wa mali yi ya henhla na vona lava va a chayelaka tibazi va lava mali leyi na vona va nga ta veka xinkwa e matafuleni swo boha ku ri nhlayo wa mali leyi yi ya henhla nyana na vona va ta kota ku tihanyisa.

Vadyuhari a va kumi swihungutelo eka movha wun'wani na wun'wani lowu va va ka va famba hi wona hikuva na le tithekisini va va va rindzele leswaku va hakela mali yo ringana na van'wani vanhu ku nga khataleki swa ku munhu hi lontsongo kumbe hi lonkulu a ndzi se tshama ndzi swi vona swi endleka laha hi tshamaka kona.

Ina a ndzi ta va pfuna hikuva mudyondzisi wa mudende a nga swi koti ku ti endlela nkarhi wolowo swi na nkoka ngopfu leswaku ndzi pfuna munhu wun'wana loko a nga koti ku ti endlela nkarhi wolowo hikuva na mina wu ta fika nkarhi laha ni nga ta ka ni nga koteki ku ti endlela.

Vadyuhari va fanele va endleliwa ndhawu ya vona leyi va nga ta attend-iwa kumbe va ongoleriwa va ri voxe va endleliwa xin'wana na xin'wana va ri voxe va nga tekiwi va katsiwa na van'wani vanhu lava kotaka ku ti endlela xin'wana na xin'wana leswaku swilo swa vona swi va kahle.

Khadi ra vutlhari ri olovisa swilo swinene hikuva a ku nge laveki swa ku munhu a famba a ya yima emalayinini nkarhi wo leha kuve tibazi ti lava ku famba kambe khadi ra vutlhari u kota ku ri tirhisa nkarhi wolowo nkarhi wun'wana na wun'wani loko u ri karhi u lava ku tirhisa bazi ri yendla na nkarhi wu va lowutsongo leswaku vanhu va nga teki nkarhi ngopfu va ha ri karhi va lava ku hakela ku buka tibazi kumbe ku endla swin'wani.

Ti-smart ka vukorhokeri bya mabazi i tikhadi leti pfunaka leswaku munhu loko a nghena ebazini a kota ku ri tirhisa i ku hakela na ku buka bazi nkarhi na nkarhi a papalata ku ya yima e tixopo la nga ta fika a xava mathikithi nkarhi na nkarhi kambe khadi leriya ra kota ku pfuna leswaku munhu a nga khandziya bazi yi ze yi hela n'hweti a nga zanga a famba yima tilayeni nkarhi lowu hinkwawo.

A ndzi ta yi tirhisa hikuva swi ta ve swilo se swi olova ndzi nge he laveki ku famba ndzi jikajika ndza ha lavana na mathikithi ya mabazi kambe ndzi to nghena ebazini ndzi famba ndzi ya kun'wana na kun'wana la ndzi lavaka kona hi mali ya le hansi hikuva ndzi ta ve ndzi tirhisa khadi nkarhi lowu.

Mintlhontlho leyi va vaka na yona hileswaku va kota ku ri va hakela bazi nkarhi wolowo va nga tirhisi mali yo khomiwa emavokweni kumbe ku lahlekela ka swilipi kumbe swa timali hi nkarhi wolowo swi va swi va pfunile ku veni na vona va kota ku tshama va pepile va tlhela va tshama va hlayisekile etibazini va swi tiva leswaku va ta tshama va hakela hi rona khadi leriya.

Tanihi muchayeri a ni ta kota ku loko un'wana na un'wana a nghena ebazini loko se va khandziyile hinkwavo ndzi va pfuxela ndzi tlhela ndzi va hlamusela leswaku ndzi kombela va va na mahanyelo ya kahle lana etibazini va tikhoma kahle hi ze hi ya fika laha yi yaka kona leswaku na mina ndzi kota ku chayela ndzi fika la ndzi yaka kona ndzi chayela kahle hi ndlela ya kahle hi nga ha zanga hi kumana na nghozi hi mhaka vubihi lebyi hi vona va byi endlaka.

Va fanele va leteriwa kahle ni ku wisa va nga se chayela hikuva va famba a mimpfhuka leyo leha va fanele va chayela va ri karhi va tiyile va ri kahle.

Ndzi fanele ni khoma swivilelo swa vakhandziyi kahle loko ndzi nga se huma ntirhweni ndzi vona ku ri vakhandziyi va mina va rila hi yini naswona swikarhato swa vona i yini hambi ndzi karhele ndzi ta humula loko se ndzi ri ekaya tiawara ta mina to tirha ti herile.

Mintlhontlho yin'wani leyi vachayeri va mabazi va langutanaka na yona hileswaku loko va ri karhi va chayela va hlangana na vachayeri lava va va ka va tsakile ndzeni ka mabazi va cina va endla hinkwaswo leswi swi endlaka ku ri loko muchayeri a chayela a chayela a nga ha ri khomekanga kahle kumbe a chuhile leswaku i fanele a chayela kahle a za a ya fika la a yaka.

Swi nga ndzi endla ndzi nga titwi kahle nakambe a xi kona lexi ndzi nga ta xi endla hikuva siku rolero swi ta vula leswaku mina ndzi ta ve ndzi nga yanga antirhweni ndzi nga tsalanga thikithi ra mina ra siku leswi vulaka ku ndzi nge hakeli siku lero ndzi ta khomeka hi ndlela ya ka yi nga ri .

Ku nga vi ku ri ku chava kumbe maendlelo ya xihahampfhuka lexi xi fambaka u kuma leswaku nkarhi wolowo, a xi savesiwanga kumbe a xi kahle.

Vakhandziyi va nga tlakuseriwa mali ntsena loko mali ya petirolo yi gonya nakona, leswaku lava va chayelaka tibazi na vona va kota ku xava petiroli va tlhela va kota ku veka xinkwa ematafuleni ya vona.

Ku fanele ku thoriwa vatirhi lava ku nga vanhu lavakulu hikuva vana va nga swi kota ku swi endla kambe va ha ri va ntsongo. Miehleketo ya vona yi tlhela yi hatla ku rivala, kambe vanhu lavakulu va swi kota ku va cautious, va tlhela va swi tekela enhlokweni leswaku va fanele ku endla ntirho wa vona hi vuenti.

Loko no va ndzi yiveriwile xikanyakanya a ku na lexi ni nga ta xi endla ku tlula ku vuyela ndzhaku hi milenge hikuva ndzi ta va ndzi nga swi tivi leswaku, xi yiviwe hi mani.

Ndzi fanele ndzi swi tiva leswaku loko ndzi famba hi milenge ndzi nga fambi hi ndlela leyi movha yi va ka yona. Mina loko ndzi ya ehenhla, ndzi fanele ku fa fambela eka patu leri timovha ti taka eka mina. Ndzi nga yi laha movha yi va ka yi ya kona, ndzi fambela eka voko ra mina ra xinene.

Ndzi nga hlawula Intercape. Kambe naswona swi ya hileswaku budget ya mina yi va yi ri mali muni. Loko ndzi ri na mali ya le henhla leyi ndzi nga yi kotaka ku ndzi nga hatlisa ndzi fika, ndzi nga hakela yona.

Khensani u fanele u khomisa n'wana mali yo khandziya ebazini kumbe u n'wi xavela thikithi. Naswona u nga va u n'wi tirhisela khadi leri a nga ta fika a ri tirhisa bazini, u n'wi nyiketa mali ya swakudya ntsena.

Loko u lava ku xava thikithi ra bazi hi inthanete u nghena eka vito ra bazi leyi u lavaka ku famba hi yona, u buka thikithi leri u ri lavaka ra siku leri u nga ta famba hi rona, u heta u ri amukela u tlhela u ri hakela online. Kutani ri va ri bukiwa yile le ku ri te tano.

Ku famba hi bazi navusiku a swi hlayisekanga hikuva bazi i bazi leyikulu. Yi fanele yi famba na nhlikani laha ku nga ta vona ka ndlela kahle hi vukheta, yi tlhela yi famba yi ze yi ya fika. Kambe naswona yi nga famba navusiku loko ndlela yi ri na .

Ku ta laveka loko ndzi humula kumbe loko ndzi nyikiwa nkarhi wo ya kaya, ndzi humula hi vuenti. Ndzi ta twisisa leswaku loko ndzi vuyela entirhweni, ndzi vuyela ndzi nga karhalanga. Ndzi va ndzi rindzele ku vuyela ntirhweni hi vukheta na ku helela.

Vuhlayiseki bya tindlela byi nga tiyisisiwa hi ku va ku fanele ku chayela vanhu lava nga na tilayisense, lava tivaka a tinghozi laha ndleleni leswaku ti endleka loko ku endleke njhani. Va tivaka na leswaku patu loko u ri epatwini patu ri tirhisiwa njhani, lava va tivaka na ti-signs ta patu leswaku sweswi va fanele va drive-a kumbe va chayela njhani.

Laha ku tshamaka tibazi ku fanele ku hlayiseka loko ku ri na vanhu lava va nga ta va va langute tibazi kona, va ti vona leswaku ti hlayisekile ku va ku ri ndhawu yin'we. Laha ku ku nga ta va ku ri tibazi ntsena, ti va ti hlayisekile ku ri na munhu loyi a ti-guard-aka nkarhi na nkarhi. Ku nga .

Luxy Coach yi kahle hikuva wa swi kota ku tshama kahle u vonaka onge u le ndlwini. Makhomelo ya yona ya xiyimo xa le henhla na tikhasimende ta vona va tikhoma kahle, hi hi ndlela ya xiyimo xa le henhla leswi swi vitiwaka hi xilungu leswaku i five stars.

Ndzi nga tirhisa Luxy Coach hikuva ndza yi rhandza naswona a five star ya vona yi tele ngopfu. Va treat-a ti-customer ta vona hi ndlela ya xiyimo xa xa le henhla, va tlhela va hi amukela hi ndlela ya kahle. Hi tlhela hi famba hi phephile hi ri karhi hi tiva leswaku tibazi ta vona ti hlayisekile, hi ta fika laha hi yaka kona.

Netiweke yi nga kavanyeta ku xava thikithi hikuva u nge swi koti ku yi xava netiweke yi ri karhi yi nga tirhi. U fanele u tshama u ku sunguleni ehansi.

A ndzi swi voni swi ri mhaka ya kahle hikuva swi ta endla ku ri ku va na vuyivi laha ku tshamaka tibazi kona. Laha ku tshamaka tibazi kona ku fanele ku tshama security ntsena, naswona ku nga phitizeli.

Swi nge koteki ku va hunguteriwa mali kumbe va pumberiwa ntsengo wo khandziya bazi hikuva, va va va langile leswaku ku ta famba nhlayo wo karhi na mali ya kona yi ta va yi ri mali yo karhi. Ku pumberiwa ntsengo va fanele va pumba ntsengo eka ti-local-i kambe eka long distance i mali yo tala ku muka u ya kaya.

Bazi yi na ndhawu laha ku fakiwaka nhundzu kona kambe u fanerile u tsala phepha ra vito na xivongo na ti-number phone eka nhundzu ya wena. Leswaku loko yo tshuka yi lahleka kumbe yi khumbiwa hi munhu un'wana u ta kota ku kumeka.